Ke tsamaya ka koloi ya setšhaba go ya tirong letsatsi le letsatsi kgotsa ke ya sekolong letsatsi le letsatsi. Go bonolo ebile go bolokegile le fa go na le batho ba le bantsi ka nako ya diteko.

Ee, ke rata go fofa ka sefofane ka gonne go potlako ebile go go isa mo lefelong le le rileng ka nako e e khutswhane. Ga ke tshabe ka gonne ke itse gore go na le batsamaisi ba ba itlhophelang go dira gore go nne go bolokegile. Le ditlhogo di a itlhopha mo sefofaneng. Ke ikutlwa ke itumetse fa ke le mo sefofaneng.

Tsala ya me fa ke batla go fofela Nigeria, kgato ya ntlha ke go batla sefofane sa kgotsa kwa ofising ya maeto, o tlhopha letsatsi le nako. Fa o tsena kwa boemelong jwa sefofane mo nageng ya rona, o tla tsenya passport-o, aterese ya borai le ditshwanelo tse dingwe tse di tlhokegang. Morago ga moo o tla tsamaya ka sefofane go ya Nigeria. Fa o fitlha kwa Nigeria, o tla tsenya passport-o mo boemelong jwa temoso ya borai mme a fole dipalopalo tsa go tsena mo nageng ka gonne o kgona go tswelela ka maeto a gagwe mo nageng e e ntšhwa ka tshiamo.

Ke rata go tsamaya ka dibese mo toropong ka gonne go bolokegile ebile go sa senye madi a me a mantlha. Le fa go ntse jalo, ke sa rata gore dibese di atisa go nna le batho ba le bantsi ka nako ya diteko mme di ka nna tsa tsaya nako e e telele go fitlha mo lefelong le le rileng.

Ke itumelela gore dibese di setse di dirisa dikarata tse di botlhale ka gonne go bolokegile ebile go potlako go tsenya madi. Le fa go ntse jalo, mathata a nna fa karata e sa bereke sentle kgotsa fa madi a se a tletse mo karateng mme go ka nna thata go e rekela kwa ofising e e tshwanetseng.

Mokgweetsi yo a siameng wa bese o tshwanetse go nna le kutlwelobotlhoko, a bereka ka kelotlhoko ebile a latela melao ya tsela. Bakgweetsi ba dibese ba thusa gore batho ba fitlhe kwa tirong kgotsa kwa dithutong ka nako, mme gape ba boloka gore batho ba tsamaye sentle ka polokego mo tseleng.

Fa go na le seteraeke sa bakgweetsi ba dibese go ka nna le dikotsi tse di jaaka go latega ga batho kwa tirong le mo dithutong. Batho ba ba yang kwa tirong ba a amega ka gonne ba tlamega go batla tsela e nngwe ya go fitlha mo lefelong la bone mme go ka nna thata go tsamaya ka nako le go bolokega.